Imibuzo engingayibuza ngakho mina siqu sami ukuthi, uma ngibheka lolu cwaningo noma ngivula ucwaningo bomshwalense, ngisuke ngifuna ukuxhumanisa ibhizi amaphakethe wami noma ngisuke ngifuna ukusiza abantu ngokwenhloso yini? Iyona imibuzo engake ngiy'buze wona, ukuthi iyiphi inhloso yami ukuthi ngivule lo mshwalense? Engakusho ukuthi ngingavula leli bhizinisi ngoba baningi abantu abasuke bengenamali yokuthi babe nomasingcwabisane. Mina ngingangena lapho ukuthi ngisize abantu abangenalutho ukuthi bajoyine umasingcwabisane lo owami, ngoba usuke ujoyina ngemali encane.

Ngibona ukuthi abantu ngoba manje kusuke kusezandleni zabo ukuthi mabethenga i-airtime, umoya noma idatha emafonini wabo, kusuke kuyinto elula ukuthi bengalingeka ukuthi balokhe beyithenga noma umuntu ebone ukuthi akasayidingi ngaleso sikhathi abona ukuthi, hhayi, kungcono ukuthi alithenge ngoba kusuke kuseduzane.

Kubalulekile ukuthi wakhe ubudlelwane nebhange lakho mayelana nenkokhelo yasebhange ngoba lokho kunikeza ibhange lakho ukuthi balithembe ukuthi ukhokha kahle, futhi bakunikeze nesikhathi esihle sokuba ukhokhe imali yabo le osuke oyithathile kuyona i-overdraft. Ngibona kubalulekile ubudlelwane bakho ubenze bube buhle nebhange lakho, ukuze ungabi nenkinga mayelana ney'mali uma ufuna iy'mali ebhanke ukuze ukwazi uma uy'funa uy'thole kalula ngoba bayazi ukuthi uyakwazi ukuthi ukhokhe futhi uthembekile.

Ngithanda ibhizinisi lokwakha izindlu noma indlu engakwazi ukuthi ngiyenze ibe i-BNB noma kube amakotishi okuqashisa abantu. Inhle kakhulu, leyo nto yokuba i-investment yakho uyifake kwindlu. Kodwa manje, eyi, ngishawa isimo samasenti, asihambi kahle ngoba kukhona indawo ebesengiyibonile, ngiyithandile ngoba ngiyazi ukuthi ibizongilethela umnotho omuhle. Okubi ukuthi, eyi, ingiphuthile futhi ngiyay'sola ukuthi bengingakwazanga ngani ukuthi leya ndawo ngiyithenge, manje isizithengwe omunye umuntu usenze okuningi ngayo, wenza namakotishi amahle, usezoba nemali nje u-forever.

Ngoba umsebenzi ngingesenawo ngicabanga ukuthi uma ngithola le mali le ye-UIF, ngikwazi ukuthi ngiyisebenzise ngendlela efanele kodwa manje, eyi, ngibona isikhathi siyahamba and ngizwa kuthiwa ithatha isikhathi eside ukuze itholakale. Nginokusaba okukhulu nokukhathazeka ukuthi iyothi ifika iyongifica senguwumuntu one-depression, ngoba akumnandi ukuthi uhlale ekhaya ungasebenzi ngoba nomsebenza kulezinsuku awutholakali kalula. Kungathi ngingasheshe ukuthi iphume ukuze ngikwazi ukuthi ngizame ukuthi ngenze amanye amacebo okwenza imali.

Ukuba nomshwarensi wemoto usiza ngokuthi inkampani iyakwazi ukunika imoto entsha ngesikhathi besakulungisela imoto leyo yakho. Baphinde futhi bakunikeze nemali yakho masekuphele mhlampe iminyaka eminingana uma kuwukuthi kade onabo kuleyo mshwarensi, noma uma kuwukuthi sekuphele iminyakana unabo, bakwazi ukuthi bakubuyisele imali yakho ngakuwe ngoba usuke uyi-customer labo elihle elikhokhayo. Futhi izinto ey'balulekile ngomshwalense, ey'suke zibalulekile ukuthi kumele uma kuwuwena oshayisayo, kumele kube uwena mnikazi wemoto owenza i-claim ukuze ukwazi basheshe bakulungisele imoto yakho yomshwalense.